Go nna le batho ba le bantsi mo tereneng go ka nna le ditlamorago tse di masisi thata ebile ga go feteletse le le di polao tse di seng kana ka sepe di ka tswelela. Go nna le bonokwane le gone go na le go tsaya karolo ga batho ba le bantsi mo ditereneng.

Ke rata go tsamaya thata mo mesong ke ebile jalo ura ya bone kapa ura ya botlhano gonne ke na le bonnete ba gore ura ya bosupa go tlebe go tletse thata ebile go tlebe go gaisa foo. Jaanong pele ga nkaya tirong kapa nkaya mo lefelong le e le gore ke tlhoka gore ke fitlhe ka bonako ke tloga go le gale tota-tota.

Ntlha ya gore dibese di seke di a tsamaya mo metseng yotlhe kapa mo ditseleng tsa metsi tsotlhe ke ntlha ya ditsela tse di sa siamang. Fa dibese di ka tsena mo mmileng kapa ditsela tse e le gore ga di a siama di tlile go tsaya nako gore di kgone go fitlha mo lefelong le di tlhokang go fitlhang teng. Jaanong ga di dirisa ditsela tse e le gore di siame ebile go na le bo nnete ba gore ditsela tseo di siame dibese di kgona go fitlha ka nako e e rulagantsweng.

Go tlatsa di terene thata go gatelela monagano wa bapalami le mmele ka ntlha ya kotsi e di beyang bapalami mo go one. Ntlha e le gore tlhaloganyo go na le leshata kapa lerata kapa modumo o o leng ko godimo o o leng teng ga terene e tletse, gape-gape go pitlagana go nna le seabe mo mmeleng sa motho se e le gore ga o a siama.

Fa ke batla go tsaya loeto lo loleele nka dirisa sefofane gonne sefofane se tsamaya ka bonako ebile go dirisiwa melao le dipeelo tse e le gore di kgona go sireletsa bapalami ka dinako tsotlhe.

Gompieno go nale ditsela tse di le dintsi tse o ka di dirisang gore o kgone go fitlhela thuso fa o latlhegile o ka leba jalo Uber e e le gore e kgona go dirisa e dirisa mmepe o leng mo mogaleng wa gago gore o kgone go fitlha mo mafelong a a sireletsegileng. Jaanong nka botsa malome wa me gore go na le lefelo le a le itseng la borekisetso kapa la bookelo kapa jalo le jalo, le nka kgonang go fitlhang ko go lona mme ka tsaya kgweetso ya Uber.

Mogareng ga bakgweetsi ba dipalangwa tse, magareng ga Uber le Bolt ke akanya gore Bolt ke bona ba ba nang le tirisanommogo. Mabaka e le gore Bolt e fitlha mo mafelong a e le gore Uber ga e batle kapa e a retelelwa ke go fitlha teng koo. Jaanong Bolt e beile batho kapa bareki ba yona kwa pele go gaisa Uber.

Tsela ya N one e botlhokwa ebile e ama dipalangwa tsa dithoto gonne ke yona tsela e e maleba kapa tsela e e siameng go ka dirisiwa kgwebo kapa go tsamaisa dithoto magareng ga metsesetoropo e megolo mo Aforika Borwa. Dikgwetlho tse bakgweetsi ba kopanang le tsona di ka tlosiwa ka go gafolela di-tall gate tse e leng gore di tletse tse di dirang gore go nne le kemiso e e sa feleng mo tseleng eno.

Fa go na le pula bakgweetsi ba dibaesekela ba ga nkitla ba kgona go kgweetsa dibaesekela ka ntlha ya maemo a loapi ao a tla ba retelelisang ga mmogo le batho ba ba tsayang go ya ba ba yang tirong ba tsamaya ka maoto ba a retelelwa ga maemo a loapi a le masisi mo go maswe.

Mebila e le mentsi thata e sele dikoloi kapa dijanaga tsa batho ntlha e le gore ditsela tse ga di a simololiwa sentle ebile ga di a agiwa sentle. Re tshwanetse go netefatsa gore mmila e agiwa sentle pele go ka ntshiwa di tender a tsa go aga mmila e, go tshwanetse go netefatswe gore ba na le maitemogelo a go ka aga ditsela. Nako nngwe me masepala kapa ba ba neelanang ka ditirelo tsa ditsela ba na le go ikgatholosa go neela batho di-tender-ra e le gore ba tshwanetse go ba neela tsona ba di neela batho ba e leng gore ga ba tshwanela. Jaanong go botoka thata gore re kgone go rarabolola bothata jo jwa di-potholes gore ditsela di kgone go siama ebile di seke di a fitlha mo maemong ao e le gore di ama dikoloi tsa batho ba poraefete ka go ba senyetsa mmogo le go ba senyetsa le kgwebo ya bone.